Mna ndikhule ndigumntwana odlala ibhola yomnyazi. Indincedile ke le nto ngoba niye nifunde le nto yokuba yokudibana itsho ukuthi unity nithethe into enye. Indifundise nokuthembeka kuba kaloku xa nilelo qela kufuneka nithembane ukuze niphumelele. Indifundise loo nto leyo nangokuba ndikwazi ukuzimela, ndikwazi ukudibana nabanye abantu gabalala sixoxe, ngoba kaloku xa kuliqembu niqale lixoxe phambi kokubana niyodlala, indifundise kakhulu.

Okokuqala, ndihlala naye phantsi ndimbonise ukubana ixesha alichitha kwifowuni yakhe ejonga ezemidlalo ngaphezu kwexesha lokufunda iincwadi alizokumsebenzela. Funeka kuqale sivane apho sibe nesivumelwano. Ndiphinde ndimjonge emveni kokuba ndithethe naye ngesi sisombululo. Ukuba kwenzekile into yokubana kwenzeke into enye angaphumeleli kwakhona, ndiya kugqibezela ngokubana ndithathe imfonomfono yakhe iveki yonke ndiyigcine ihlale kum, ndiyomnika ngempelaveki ukusombulula le ngxaki akuyo.

Ndingathanda kakhulu kubekho imidlalo yakwaNtu nezenkcubeko. Loo nto iza kubafundisa kakhulu. Ibafundisa ngokuziqoqa ukuba umntana oyintombazana funeka aziphathe njani nomntana oyinkwenkwe kananjalo. Bafunde ukwabelana ngemidlalo yakwaNtu kuba yona isoloko inentsingiselo xa zizonke.

Umntwana wam endimaziyo ukhule ethanda ukuguqula. Mandithi ibhrukhwe ayinxibayo ukuba iyaphela uya kuyisika ngeskere abe creative enze noba yintoni endaweni yokubana iyolahlwa leyo mpahla. Ngoku akhulayo imenzele ke into yokubana makabe creative ezintweni ezininzi, kodwa usadibana namagingxigingxi yokubana angabi namali yokuqhubeka ngaphambili, nangona enomdla yena kwezi zinto ezininzi.

Yenziwa lubumbano kwiqela adlala nalo kuba kaloku nifunda ukuthembana xa nikwiqela lokudlala, nifunde ukuxoxa. Ngolo hlobo ke niyazana izakhono zenu, niyazana ukuba ungumntu onjani. Kube lula ke ngoku ukukhetha abahlobo.

Ndingamcebisa ndenjenje. Ukudlala ibhola ekhatywayo nabanye abantwana kungamnceda ukwakha ubuhlobo ngoba ixesha elininzi uza kuba edlala nabo. Loo nto ke yakha ubuhlobo obuluqilima kwaye niyafundana phayana indlela yokuziphatha nifunda nokuthembana. Ngoko ke kuzawuba lula ukuba unyana wam akwazi ukukhetha abahlobo abathembileyo kuba unexesha elininzi lokudibana nabo kwibhola ekhatywayo.

Kungokuba yinxalenye yenkcubeko eMzantsi Afrika ibhola ekhatywayo. Okwesibini, inikisa ithemba kwabalahlekelwe lithemba ngokusoloko bedibana, konwabisana ngawo ngamaxesha amaninzi.

Into ebalulekileyo kum endinokuyenza eza kubangela uba abantwana bakwazi uyofikelela kwindawo yemidlalo, ndingakha ubuhlobo nonxulumelelwano kubantu abanezithuthi abayithandayo ibhola. Ngolo hlobo ke kuzaba lula into yokuba xa kufuneka abantwana beyodlala sidibane naba 'ntu baneenqwelo zokuthutha, sithuthe abantwana bayokufikelela apho. So, kubalulekile ukwakha ubuhlobo nabantu abanezithuthi ingakumbi abantu abayithandayo ibhola.